Kubaluleke khulu, kwamanikelela, ingombana awazi kubonyana mawufika ngelizweni lelo izinto zakhona zibiza malini begodu ungase udinge imali engangani uma kwenzeka bonyana awondli imali, ufike khonapha uhlangane nehlekelele ekulu khulu efana neyokobonyana ulahlekelwe ngumaliledinini ene uyamdinga, uyekhona ngapho elizweni elinye, uberega ngayo, uyoze umthenge ngani unganayo imali, kungekho elizweni lakho? Kubalulekile ukonga imali mawuya ezweni ingombana kuthiwa, isaga sithi, ikusasa alaziwa okubonyana lisiphatheleni.

Into edla imali khulu mawunekhambo ngingathi kukudla, ingombana ungazitjela umumuntu ukobanyana ngithenge ukudla lokhu, ngiyakhamba nakho ngiya ngale ngezweni elinye then ufumaniseke bonyana ubona okuthize okukudla, buqothisa amathi begodu kuyakarisa, ugcine sele ubuthenga, ugcine sele sowukhipha imali leyo ubuthenga namkhana okhunye kwakhona ubone isambatho esihle khulu, uzitjele uma uwumuntu ukuthi hayi eSewula Afrika akunamuntu onalo lesa sambatho namkha irogo namkha isikipa namkha ibhrugu, ufumaniseka sele sowukhipha imali sowuthenga. Okhunye ukobanyana ufuna ukuphuma ukuya eendaweni ezithize, uyobona izinto, kungakudla imali.

Isiyeleliso engingamupha sona ukobanyana, masele abona kobanyana ikhambo lakhe selitjhidele namkha unekhambo ekumudere ayekilo, umudere imali yona le anayo ayithathe ayifake ngekaradeni, ekwazi ikarada elikwazi ukusetjenziswa ngelinye amazwe ingombana asoze akwazi ukuyisebenzisa ngaleyondlela, angakwazi naleyomali ayenze ukubonyana atjele i-bank kobanyana iyifrize leyo mali ngonobangela wokobanyana, yena imali uyamotjha. Lokho kungamrhelebha khulu kobanyana angabhubhudli imale sengathi ubhubhudla ama-peanut.

Mina into engiyenzako mangihlela ikhambo elide ngemali, ngenza kobanyana ngibeka imali endlulelene nale ebengiyibekile kobanyana ngithi ngizodinga imali engange-thousand rand, ngiyokubeka imali e-more than le ebengizitjela bonyana ngiyoyibeka, imali maybe engaba yi-three thousand rand. Ukwenzela kobanyana ekukhambeni kwami ngikwazi ngibe nemali epheleleko begodu asoze wazi ukuthi ikusasa lisiphatheleni. Ungafumaniseka bonyana kuvela intwenye ene wena ubeke imali eyaneleko. Kubalulekile kobanyana mawubeka imali, ubeke imali endluleleko.

Kungaliphazamisa khulu ikhamba lomuntu ofuna ukuya ngemazweni amanye ingombana njengoba i-rand lehla lenyuka, kungaliphazamisa khulu. Into emudere ayenze umuntu lo kukobanyana kungamudure kobanyana alinde kobanyana iranda lehle, akwazi ukukhamba ukuya emazweni amanye ingombana lapho kuzabe kurerhe khulu begodu kungamrhelebha kobanyana makafika emazweni amanye akwai ukuba nemali epheleleko imali akwazi ukuthenga zezinye zezinto ezimkarisako.

Mina into engingamtjela yona uSuhla, ngingamtjela kobanyana, Suhla awazi kobanyana i-rand leSewula Afrika likhamba njani? Kghani awakaqali na bonyana i-rand leSewula Afrika linjani mawukhamba uya enarheni enye? Hayi Suhla kutjho kobanyana i-rand leSewula Afrika beliphezulu, yingakho mawufika ngapha imalakhona yabayincani khulu ingombana i-rand beliphezulu. Wena into ebewudere uyenze, bekumodere ulilinde lehle ukwazi ukuthatha ikhambo lakho. Ufundele nakusasa kobanyana irandi malikhuphukayo, hlala ngekhenu, enarhenakho, ulinde kobanyana lehle ingombana lizokurara njengoba likuarara nje.

Lokhu kwenzeka ngonobangela wokobonyana, ufumaniseka kobonyana une-app efowunini yebhanga begodu wenzelwe bantu bebhanga. Kghanti lokhu kukurhelebha khulu kobonyana wazi into namkha imali ephumako ngekhadini lakho. Ngonobangela wokobanyana i-scam sesisinengi khulu begodu abantu abebako sebabanengi khulu, kghanti lokho kuyakurhelebha kobonyana wazi kobonyana imalakho iphume nini, sikhathi bani begodu njani.

Ubungozi obungaba khona emntwini osebenzisa ihlelo le-digital ukubhadala iinkwelede, kungenzeka kobonyana uthi ubetha inomboro ethize efana nokobonyana uthi ubetha u-six kghari kudingeka bonyana ubethe u-seven. Imali leyo ithumele-ke komunye umuntu zabe ulobile, lokho kungenza kobonyana kube yintwembi khulu yokuberegisa i-digital ukubhadala iinkwelede.

Iye, zisawenza umehluko iintokifeli kilabo abazingenelako nobangela wokobonyana, ufumana kobonyana isitokifeli nasiza emntwini siletha imali etjhisa khulu begodu lokho kurhelebha umuntu, kobonyana akwazi ukuthenga lokhu bekakudingako okubizako.